Uthole ama-warm up-u futhi umtshele ukuba kubaluleke kangakanani ukuba bazithembe ukuthi uma usebenza ngawo wonke amandla akho uzophumelela.

Ukugijima, ukudlala ibhola lenyawo onethibholi, lawo makhono lawo ungasebenzisa.

Abaka-disaster yibona okumele bazobhekana nalezi ndaba zokuphephuka noma ezokumoshakala kwesimo sezulu.

Ihoki, i-boxing, inethibholi, i-basketball kanye kanye nebhola ley'nyawo.

Abanye ukuphathana ngendlela efanayo, nokuthi nokubasekela futhi ungabehluleli.

Ukubagqugquzela ukuze bathole amandla ukuza kuleyo ndawo, bazokukhombisa imikhono yabo futhi bathengise, badayise lapho kuleyo ndawo.

Umuntu uthatha iselula yakhe avula ikhamera, umthwebulo, bese ungena kuvidiyo, yilapho sekacala uku-press-a ustathi khona, icale ukuthatha ividiyo. Uma uqeda u-press-a ustophu izo-save-ka ividiyo.

Bangaba nama-group, oko-WhatsApp lapho bazoxhumana khona, baxoxisane ngazo lezindaba nangezinto abazithandayo.

ekhempini, ubafundise ngokubaluleka, uphinde futhi nasemphakathini ubagqugquzela ukuthi bahambele igrawundi.

Balandelwa isiko ukuba ba-practice-se ukuze bazophuma phambili. Yilokho esikusebenzisayo. Umuntu usebenza ngamandla wakhe wonke, akhiphe ikhono lakhe, ilokhu esisebenza ngakho.

Ibhola lona linamathuba amaningi, ungathathwa icembu elihamba phambili eNingizimu, yilapho uthola khona ukubonwa futhi nokuthandiwa abantu. Ukubhukuda kuwumdlalo ongahambi phambili kakhulu eNingizimu, ikakhulukazi abantu abamnyama abayisebenzisi kakhulu isebenza kulaba abamhlophe kakhulu.

Bangahle babe nokuphikisana kungoba bangabangani ukuhloniphana, akukho. Omunye uzobeka umbono, omunye angathatheli enhloko. Lokho kudinga ukuthi babe nomuntu abazosebenzisana naye, abangamazi, abangamjwayelanga, ozokhona ukubaluleka ukuba manje bahamba kahle, manje bahamba kabi. Kodwa uma bezosebenzisana bobabili bazoba nokudelelana.

Ngale komiti ngingababizela umhlangano lapho ngizobachazela kabanzi ngokubaluleka , ngokubaluleka kwalo nkundla yomdlalo futhi ukuthi kusalindiwe ibhajethi. Kodwa bangabe sebamosha ezinye iy'nsiza ebazozidinga ngoba ihholo yinto futhi abazoyidinga. Manje unokuthi bafune enye into bangali ngokunye.

Iqhazela ukubaluleka kokuveza ikholo lakho ukuthi lento ingakuthatha ikubekephi kusasa. Ingaba kuyimpumelelo yakho lelo kholo lwakho.

Njalo ngingabathatha amavidiyo, ngihambe ngibafake kuma-social media lapho azobona khona, azobona kude bakhombise imikhono yabo.

Vidiyo geyimu asetshenziswa ukudlala. Umuntu uyakhona uku-control-a, adlalise leyo midlalo, kodwa le edlalwayo imidlalo angeke icathaniswe namavidiyo geyimu. Kungoba yona umuntu udlala live, udlala yena akhona laphaya nedi kuqophwa leyo vidiyo leyo.

Bahlukumeza kakhulu futhi kungaphatheka kabi kakhulu. Abanye bangaphuma nokuphuma kulesosikole, kungoba abanye bathola injabulo uma bakhona lapho badlala leyomidlalo ehlukahlukene, bakhipha konke okusemqondweni, bakhona ukwehlisa imiqondo yabo futhi nokuzaka umzimba.